Kgwele ya dinao, kgwele ya dinao ke yone e e ileng ya atlega mo metshamekong ya bašwa ka gonne e ne e rotloediwa thata kwa dikolong, bašwa ba sa ntse ba le bannye mme ba ne ba e rata ba gola ka yone. Bangwe ba bone e ba isitse ditšhabeng, e ba isitse mafatsheng, go le kana ke batshameki ba metshameko e e tlhwatlhwa. Ke yone eo e re ka reng bašwa sa le ba e tsaya tsia mme e fetotse maphelo a bone.

Motshameko wa k ntle o ke sa bolong go batla go o tshameka le jaana ke santse ke batla go o tshameka ke motshameko wa volleyball, mme motshameko o ke motshameko o ke o ratang thata, ke motshameko o o senang dingalo motshameko o tletseng metlae. Mme ga e le gore o a o rata, o bona e le gore o tla go tswela mosola o tshameke ka gonne ga o tshameka selo se o se ratang o tswelela pele, o se tshameka ka pelo ya gago yotlhe o ntsha bo nonontlhotlho jwa gago, o ntsha maikarabelo a gago otlhe, mme o tla bona o a go atlega mo go se o se dirang o ka se se tshameke ka pelo, o a go tshameka ka pelo e e phothulogileng.

Barotloeledi ba thothometso ya boikgantsho mo mafaratlhatlheng ba na le tlhaeletsano e kgolo tota, ba tshameka karolo e tona tota. O fitlhele o re ga o ba lebeletse o bona gore seo ba se dirang ba se dira ka lerato, ba se dira ka pelo ya bone yotlhe le ge ba bua o a bona gore go tswa mo pelong ya bone mme le wena o fitlhela o bona gore seo ba se dirang le wena o ka se dira ga gona sepe se se thata. Bophelo ke kgwetlho mme ke re tswelelang go nna le re rotloetsa le re fang maele gore le rona ka moso re kgone gore be re le rona re nne re le ba rotloeletsi re ntse re le di-influencers mo bathong ba bangwe.

Metshameko ya ko ditoropong le metshameko ya ko magaeng e farologane thata. Ke bua ka ga kgwele ya dinao, o fitlhele bana ba ko magaeng ga ba tshameka kgwele ya dinao ba tshamekela mo lebaleng la mbu, lebala le le sa diriwang sepe mme o bona gore ba tshameka ka boipelo jwa bone botlhe, mme ga o tsaya bana ba mo ditoropong bana ba mo ditoropong ga ba itse go tshamekela kgwele ya dinao mo lebaleng le le senang tlhaga ya maitirelo ka gonne bana ba mo ditoropong ga ba itse tšhotlego ga ba itse gore se se ba tshwanetseng ke eng. Jaaka gantsi re bona gore talente e ntsi re e bona ko baneng ba ko magaeng ke koo ko re bona go tswa bana ba ba itseng kgwele ya dinao thata go na le ya mo setoropong.

Metshameko ya bana ba ko ditoropo le metshameko ya bana ba ko magaeng e farologane thata, ke bua ka ga motshameko wa kgwele ya dinao. O fitlhele gantsi bana ba rona ba ko magaeng ga ba tshameka kgwele ya dinao, ba e tshamekela mo lebaleng la mmu lebala le le sa diriwang sepe go na le bana ba ko ditoropong bana ba ko ditoropong ga ba tshameka kgwele ya dinao ba e tshamekela mo bojangeng bo bo iteretsweng. Bana ba kwa ditoropong ga ba itse go ikemela, ga ba itse gore ga ba tshameka ba tshameke ka talente mme jaaka gantsi re bona gore talente e ntsi re e bona ko metseng, re e bona mo baneng bao ka gonne ga ba tshameka kgwele ya dinao ba e tshameka ka bopelo jotlhe ba bona gore ke seo ba se ratang. Jaaka gantsi o fitlhele ba tsamaya mafatshe ka ntlha ya kgwele ya dinao.

Metshameko e thusa bašwa thata mo botshelong jwa bone, kgolo ya bone ba gola ba na le tlhaloganyo e e edileng ba gola ba kgona go akanya ba kgona gore ga ba na le ditsala tsa bone ba dire di tsala ko metshamekong mme ba atlege mo go se ba batlang go se dira. Mme gantsi o fitlhele ga ba tlhola ba ya gore ba ya go ikatisa ke mo e leng gore tlhaloganyo ya bone e a tlisa ba kgona gore ba kgone go e tshameka ba kgone gore ga ba bua ba bue tlhaloganyo mme metshameko e botlhokwa thata mo bašweng ba rona.

Go botlhokwa thata gore bašwa ba tshameke metshameko. Mosola wa gore bašwa ba tshameke metshameko ko dikolong ke gore bana ga ba tshwanela go nna sebaka se se telele ba le mo phaposiborutelong ka gonne tlhaloganyo ya bone e a tswalega mme ga go na le nako ya gore ba ye go tshameka metshameko ke moo ba kgonang gore tlhaloganyo e bulege, e re ga ba ruta bana ba ba ruta ba kgone go reetsa ba kgone go tlhaloganya jalo metshameko e ba otlolola mmele, e bula ditlhaloganyo tsa bone.